Ee, ndo no zwi wana hezwo, ndo no u wana hoyo mutevhe wa zwiṱori zwavhuḓi zwapo zwine vhathu vhanzhi vha fanela u zwi ḓivha.

Muṋetshedzi wa mobile netiweke ine i ṋea ndeme ya khwine ndi Cell C.

Data dzawe a nga dzi langa nga nḓila dzo fhambanaho a nga dzi panga nga nomboro dzi no dzi fhiwa kha ḽeneḽo bammbiri kana u tou scannaer nga founu yawe.

I no yonova ndi app dzine wa kona u dzi downloader wa wana mabambiri a kale a mulingo kana wa dovha hafhu wa shumisa app yo no pfi YouTube. I ya kona u pfhunza muthu tshiṅwe na tshiṅwe. Hu na vhathu vhane vha poster dzi video vha tshi khou funza, vha nga vha khou pfhunza metse, Life science even na module yo no nga ya dzi yunivesithi.

, ndi tshe ndo tou vhona mimuvi kha Netflix luthihi nga twendi twendi ṱirii.

Ngauri na vhuya na tenda tshumelo a ri fanyise ngauri no dzhoina dzi phoḽisi yo ri ni ḓo, vha ḓo kokodza vhugai gai nga ṅwedzi. Arali na vhuya na tenda u dzhoina hezwiḽa zwithu ni songo ni vhala milayo, zwi amba uri vha ḓo kokodza naho ni songo vhala milayo. Ni songo vhala uri vha ḓo kokodza vhugai, vha ḓo kokodza. Zwino ndi zwa ndeme u thoma u vhala, u sa ḓo tou mangala u tshi vho dzhieliwa masheleni au kha bannga yau.

Zwine nda nga zwi khwinisa, ndi u swaya musi ndi tshi vhala tshifhinga tshoṱhe na u vhea maipfhi o teaho u shumisa dzi semikoloni dzi buraketsi ndi hezwo zwithu.

Ndi zwiṱori zwi funzaho nga ha mabindu uri vhubindudzi vhu hani nahone vhuyedza u guma gai. Nda dovha hafhu nda takalalela u vhona zwiṱori zwine zwa vha zwi khou amba nga ha lufuno. Ndi gudevho uri lufuno ndi mini.

Ee ndo vhuya nda vha nayo heyo thaidzo, ndo mangalesa zwo ri hu khou itea mini ngauri ndo renga data. Nda vha ndi tshi vho humbula uri kani yo ḽiwa.

Nṋe kha inthanethe ndi ṱalela mitambo ya ndeme kha inthanethe.

Ndo no ṱalela dokhumenthari ino vhidzwa u pfhi Sarafina ya matshudeni a fhano South Afrika ye ha vha hu khou malwelwa mbofholowo, vhaṅwe vha khou lwela uri zwikoloni hu songo tsha shumiswa luambo lwa lwa Afrikaans hu ambiwe nga tshiisimane.

Nṋe ndi funa u guda kha inthanethe ngori tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa khou tshi ṱoḓa u a tshi wana. Zwi ḓi nga video iṅwe na iṅwe, zwi ḓi fana na kha, u a ḓivhudzisa na hoyo muthu o itaho heyo video, zwino ni vha ni ni ni, no ṱutshela kule na vhathu vhane vha nga vha vha tshi tambudza, vhaṅwe vha zwikoloni. Ndi ngazwo ndi tshi ri ndi funa u guda kha inthanethe, u ya wana tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa khou tshi ṱoḓa nga tshifhinga. Hu na vhathu vhanzhi arali u sa koni u pfhesesa muṅwe mudededzi, u wa ya wa setsha iṅwe video futhi. U ḓo i wana i khou ṱalutshedziwa futhi zwa khwiṋe nga muṅwevho muthu a no funza hanefho kha inthanethe nga maanḓesa kha YouTube.

Musi ndi tshi renga data kha luṱingothendeleki tshiṅwe tshifhinga hu ya vha hu si na netiweke zwine zwa amba uri data ndi ḓo mbalelwa u renga data ngauri wa vhuya wa tou pfhuka tshifhinga u ya wana wo sokou suscriber kha zwiṅwe zwithu. Airtime yau ya fhedza i tshi khou ḽiwa u sa ḓivhi uri yo ḽiwa nga nnyi.

Matshudeni manzhi a ṱangana na khaedu dzo fhambanaho vha nga wana ur netiweke i vha i slow zwine zwa amba uri u ḓo balelwa u vhona vidio kana u downloader uri a kone u dzi vhona a hayani arali a tshi khou shumisa Wi-Fi ya zwikoloni kana ya dzi kiḽiniki. A dovha hafhu wa ṱangana na khaedu ya uri founu yawe a i .

Nṋe athi tendelani nazwo data adzi tei uto ḓura, muthu muṅwe na muṅwe u fanela u kona u swikelela data adzi tei utou ḓura ngauralo, ngori dzia ri thusa kha zwithu zwinzhi nga maanḓa. Vhunga u dzhena kha dzi bank bank mobaiḽi bank, vhunzhi ha zwithu nga maanḓa ri tshi zwi tshekha zwi na mini na zwoṱhe.

U shumisa simu khadi yapo, ngori nethiweke uḓo wana i sa khou fara hangeini na data dza hone dzi tshi ḓura tsha khwiṋe ndi u tou renga simu khadi hafhu ndi hezwo zwithu zwi nga thusa.

Ee nṋe ndo no pfha nga ha theḽemedisini, muhumbuloni wanga ndi tshi amba nga theḽemedisini ndivha ndi khou humbula musi u tshi khou amba na dokotela wau nga founu, u tshi khou nga u tshi khou muṱalutshedza vhulwadze hune wavha naho kana u tshi khou buka aphoithimenthe.

Ndi tshi nga lingedza u vhona dokotela, u amba na dokotela nga nga vidio call kana nga founu ngauri nda ḓovha ndi khou balelwa u swika kiḽiniki kana vhuongeloni, zwino nda ḓo tou nda ḓo amba nae nga nga heyo vidio call nda muṱalutshedza vhulwadze hanga kana nda fhirisa thaidzo yanga.

khulwanesa ya vhathu vhane vha dzula mahayani, ndi ya uri mahayani ahu tu vhesa na vhathu vhanzhi zwino hei theḽo hei theḽemedicine i nga khwiṋifhadza nga maanḓa, tshumelo mashudu i nga khwiṋifhadza nga maanḓa tshumelo. no ita uri dokotela a kone u u athenda vhathu vhoṱhe, no vhafha dzi instruction nga maanḓesa ri tshi ḓa kha mafhungo a a dzi au ṱola vhalwadze hafhu vhunzhi ha vhalwadze athi ri avha tou nyanga u humela zwavhuḓi dzi tshekapu.

Nṋe ndi vhona uri zwithu zwine nda nga ṱoḓa muthu atshi shumisa zwa zwi zwine zwavha zwivhuya, ndi u founela atshi toḓa mishumo, atshi fhirisa milaedza, atshi amba na mashaka nadzi khonani ndi zwone zwithu zwivhuya kana nau dovha hafhu a hadzima avho vhane vha ngavha vha khou kundelwa vhaṅwe tshoṱhe tshoṱhe.

Muzika wa amapiano, honoyo wo itiwaho fhano wo thomaho fhano Afrika Tshipembe ndi u takalela nga maanḓa, ngauri rivha ri khou tshina ri khou tshina ndi muzika une ua tshinea nga maanḓa ende ndo aluwela khawo, na nṋe ndi funa badi zwau tshina.

Fomo ya muzika ine nda i funesesa nga maanḓa ndi Spotify, ndi i shumisa u thetshelesa muzika nga maanḓa ngauri ivha ina muzika muṅwe na muṅwe une wavha hone fhano shangoni, vho ra muzika vhoṱhe vhane vha vha hone fhano shangoni muṅwe na muṅwe u khou ya a panga muzika wawe hafhaḽani uri muthu muṅwe na muṅwe au thetshelese ḓuvha na ḓuvha.